Kaloku xa uhamba ngeenyawo zakho uyazivicavoca ngenye indlela ngokuba igazi ulenza lubaleke awungomntu osoloko ihleli endaweni enye ongenzi nto kwaye iyavuleka apha kuwe engqondweni ubone abantu ubone nezinto uzibonele kufitshane.

Ukunyuswa kwamaxabiso ebhasi yaba yinto ekhathazayo ke loo nto leyo ngokuba yeyona ndlela yokuhamba xa umntu esiya edolophini ephantsi ngoba awubhatali mali ininzi. Kanti ke xa enyukayo, loo nto ithetha ukuba nomgangatho wokuphila unyukile ngoba imali ayikho inqabile imali.

Ndingabasa kwiindawo eziphephileyo zaselokishini khona ukuze ke bangachaphazeleki lulwaphulomthetho olwenzekayo elokishini kwaye ndingahlala ndinabo maxesha onke khona ukuze ndiqinisekise ukuphepha kwabo.

Ayifanelekanga le nto ayenzayo ngokuba icuba asilitshayi sonke singabantu kwaye thina bantu singatshayiyo lusiphefumlisa kabuhlungu. Loo nto leyo ke ingasenza ke singabanye sivukwe zizigulo ezinazo ezifana nokuvaleka kwezifuba nezinye nezinye.

Uhambo endandisuka ulithatha olude kusuka endlini ndisiya edolophini ngeenyawo kwabe kunetha kunyanzelekile ukuba ndiye edolophini ndiyokwenza iingxaki.

Ukusebenzisa isithuthi sobuqu kuzindleko ngokuba ke ndim umntu okumele xa imoshakele ndiyilungise, ndim umntu ofuneke agalele inqwelomafutha. Loo nto ke iyenza ke kube ziindleko, zonke iindleko ezijongene nayo kumele zibhatalwe ndim mna mnini wayo.

Ngokokwam ukubona kungcono ukuhamba ngenqwelo yomoya ngoba ukhawuleze ufike apho uya khona xa uhamba ngenqwelomoya. Kanti xa uhamba ngebhasi uthatha ixesha uhamba kwaye mhlawumbi loo nto leyo iyawukwenza ke ufike kade xana ungumntu ongxamileyo.

Izinto ezimbi ezibehlelayo abantu xa bekhwele uloliwe kukuba ke kubekho izigilamthetho eziza kuthi zirobhe abantu izinto zabo zibaxuthele izinto zabo kwaye nabantu abenza iziyobisi etreyinini okanye kuloliwe.

Iteksi ndathi ndiyikhwele yandifikisa leyithi apho ndandisiya khona ngokuba yayisithi ihamba nje ivele imise, imise kuba ke icinga umntu uyahamba ibe iye yabuya umva umbuza iphinde ithi chuu ukuhamba kuba ikhangela abantu.

Urhulumente ke angabanceda abantu ngokuthi xa befowunile abantu abadala becela uncedo ikhawuleze iambulensi ifike kuqala ihlale ikhona iambulensi ekhoyo ngokuba eyona nto emadla kukuba iiambulensi zingabikho.

Xana zilayishe ngaphezu kwenani labakhweli elimisiweyo ziye zibeke ebungciphekweni ubomi babantu abaphakathi abakhweleyo ekumele bayakhwela. Ngokuba ukuba kwenzeke ingozi, kuye kube kubi kakhulu. Kuphinde futhi elo nani elo ke liye linyuke ngobunzima obuthi yona le ikhumbi okanye iteksi emelana nabo iphinde futhi loo nto leyo yokuba balayishe abantu abangaphezu kwenani elimisiweyo yenze ukuba abakhweli bangahlali kakuhle.